Mna ndicinga ukuba ndingathatha umnqathe kunye nebhitruthi ndizidibanise ukwenza isivuno esitsha esilungele ukunceda kwiliva ukuyihlanza. Kwindlela endifunde ngayo nendiyenze irisetshi yam ngayo ndifumanise into yobana umnqathe nebhitruthi xa zidityanisiwe zenza i-smoothie esikwazi ukunceda ukuhlamba iliva ngaphakathi emntwini. So, kungangcono if kungaba khona isivuno esisodwa esikwazi ukuthi xa usiphekile or usidibanise namanzi wasisela sincede ukuthi kuhlanzeke ingaphakathi yomntu.

Ndicinga uba banazo, banabo oomatshini bokujika uboya beegusha bube buboya bokuthenga, bokuthunga iimpahla. Kodwa ke, ndiphinde ndicinge into yobana singaphinda futhi sijonge kwamazwe angaphesheya ezinye iindlela ezilula zokujika uboya begusha bube yimpahla, because exesheni langoku zikhona iindlela ezilula ezimane zivela zokwenza umsebenzi ube lula. So, ndicinga into yoba ke if singafumana ezo ndlela or abo matshini abatsha besimanje-manje naleyo inganceda ekubeni uboya begusha bukhawuleziswe ukujika bube ziimpahla and kuza kwenzela into yobana neikhonomi yalapha eMzantsi Afrika ibe ngcono ngaloo ndlela leyo.

Kubalulekile ukusebenza nzima kodwa ke kubalulekile futhi nokuba umntu aphumule. Ukusebenza nzima ungaphumuli kuneendlela okukwazi ukugqilaza ngayo umzimba womntu aphele umzimba ungasakwazi ukusebenza ngendlela efanelekileyo. Njengoba ke kukhona iindlela ezingasincedisa ngawo umzimba esingazisela amakhambi esingawasela ukuthi umzimba ukwazi ukusebenza kangangoko. Kodwa ke kubalulekile nokuba sikwazi ukuphumla ngokwaneleyo ukuze umzimba uzokwazi ukuthi ngemini elandelayo uqhubeke usebenze. That is why kubalulekile ke xa ikhona indlela uba umntu athathe namalanga okuphumla akwazi ukuzijonga nokuzihoya.

Batshana bam, ndiyayivuyela kakhulu inxaxheba enifuna ukuyithatha ngokundincedisa ukujonga iigusha apha efama. Jongani ke, bantase, nantsi ke into ebalulekileyo, iigusha zinendlela eziphila ngayo imihla ngemihla. Ndizonifundisa ke loo ndlela, ndicela niyilandele ke ngokufanelekileyo ukuze ningalimali nazo zinganilimazi. Noba ke iigusha zilungile zizilungele kodwa ke kubalulekile ukulandela imiqathango yendlela yokuzinakekela ukuze wonke umntu abeseyfu ngendlela efanelekileyo. Nantsi ke indlela ndizawunifundisa, masiqaliseni.

Iitapile ukuze zikhule kakuhle zidinga umhlaba okwazi ukudreyina ngokufanelekileyo. Umhlaba one-PH between ye-five percent ne-seven percent, and futhi zidinga ilanga elaneleyo. Kubalulekile ke ukuthi zinkcenkceshelwe kangangoko ngemaxesha afanelekileyo ukuze zingabi dry or ukuze zingomi, nakhona ke nokuzinkcenkceshela njalo funeka uyazi ukuthi uqala phi ugqibe phi. Injalo indaba.

Ukuba bendinoba yinkukhu bendinoba yinkukhu ebhabhayo, inkukhu ebhabhayo ukwenzela uba ndikwazi uba ndingabambeki xa ilixesha lokuba ndithathwe ndityiwe. Futhi bendawubonisa ii-signs zokuba ndiyagula kwenzela into yobana ndihlale kangangoko uba ndikwazi ukuhoya nokunakekela amantshontsho am. Ndibanike amaqanda afanelekileyo kwenzele uba bandigcine ixesha elide kangangoko. Yiyo indlela ebendinoba yinkukhu efanelekileyo ngelo xesha efama.

Okokuqala, kubalulekile ukujonga nokwenza indawo ezihlala kuyo icoceke ngamaxesha onke kunye nendawo apho zitya kuyo ibe yindawo efanelekileyo futhi ecocekileyo. Okwesibini, kubalulekile ukusa iigusha kwidiphu okanye kwitritmenti apho zizawugalelwa khona ngeekhemikhalzi eziza kuklina zicoce imizimba wazo ngaphandle ukuze angakwazi ukuhlala amakhalane. Kakhulu kakhulu xa ilixesha apho amakhalane avame kakhulu kubalulekile ukuthi iigusha zihlanzwe ngeediphu ngamaxesha ngamaxesha ukuze zihlale zicocekile namakhalane angahlali kuzo.

Amaqunube yenye yemveliso ezenziwa or ezifumaneka apha eMzantsi Afrika. Afumaneka or atyalwa eWestern Cape or kwiphondo lweNtshona Koloni. Amaqunube ixesha elininzi atyalwa ngexesha lewinta kodwa ke akufunekanga afumane kakhulu ukubanda ngoba angaphela esifa. Amaqunube ke etyalwa apha eMzantsi Afrika nje ayakwazi ukuthi akwazi ahanjiswe kumazwe angaphesheya ifumane ingeniso kakhulu ke iMzantsi Afrika ngenxa yawo amaqunube ewahambisa kumazwe angaphesheya.

Eneneni awuyidingi imfundo esesikweni ukuze ube ngumlimi ophumeleleyo, kodwa ke uyadinga ukufundiswa ngokufanelekileyo ngendlela yokulima ukuze ukwazi ukhusela izityalo zakho kunye nemfuyo yakho, ukwazi futhi ukwazi iimpembelelo okumele wakhe or utyale kuzo kwenzele ukuba into yonke oyenzayo iphumelele.